Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya Se ileketerone, go ka nna monate fela ebile go dira gore motho a ikhutse ka nako ele nngwe, fa o tshameka o nale monyetla wa go kopana le batho ba bangwe ka di inthanete, mme lo tshameka mmogo jaaka setlhopha se se dira gore motho a ikutlwe e le karolo ya setlhopha le fa a le kwa gae.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go bona la go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko pele ba na le bašwa ba ne ba iphitlhela kwa ntle ba tshameka diaparo, kgwele, kgotsa metshameko e mengwe ya setso, mmogo le ditsala. Gompieno bontsi ba batho ba tlhopa go tshameka metshameko ko e mo megaleng ka gonne e bonolo e dira gore motho a ikhutse a le nosi mme gape e kgona go tshamekiwa nako nngwe le nngwe fa go na le di inthanete.

Motshameko o mošwa o o ka o tshameka ke Valo Rent-e motshameko wa kgaisano wa internet-e o kgatlhisa ka gonne o tlhoka maono, bokgoni, le tshwaraganyo le setlhopha go fenya batlhopi motshameko o, o fa motshameko maikutlo a kgaisano tota, ka gonne o ka tshameka le batho ba ba kgethegileng mo lefatsheng ka bophara, mme o tshwanetse go akanya ka bonako go tsamaya sentle, le go laola bokgoni jwa gago le dithuso tsa setlhopha.

Didiriswa tseno tsa ileketeroniki tsa metshameko di ama thata batho ba e leng gore ba dirisa megala ya bone ya matheka go di tshameka, mme tse dingwe di ka batla data gore di tshameke tse dingwe di ka kgona go tshameka fela off online-e tse dingwe di a go tlhoka gore o connect-e mo thelebišeneng ya gago o kgone go tshameka o shebeletse mo screen-ng se se tona.

Mo nakong ya gompieno ke rata motshameko wa Se ileketeroniki wa mogala ka gonne e bonolo go e tshameka e fa boithabiso ka nako nngwe le nngwe, mme e kgona go tsamaisana le ditsela tsa rona tsa letsatsi le letsatsi, ke e rata go a go tliwa mo motshamekong ka gonne e dira gore ke kgone go bulela maikutlo ke ikhutse mme ke tshameke le ditsala le batho ba bangwe ba le kwa kgakala.

Fa motho a batla go tshameka motshameko mo inthaneteng go tlhokega dilo tse di mmalwa pele a simolola, sa ntlha o tshwanetse go itse motshameko o itseng o tumileng jaaka Ford Night sa bobedi o tlhoka mogala o itekanetseng le lebelo le le kwa godimo.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka feleletsa o go sentse matlho ka gonne o dula thata mo mogaleng wa gago light-e le ya mogala wa letheka e ka kgona go go senya matlho a gago, motshameko o ke o ratang mo mogaleng wa letheka ke Ford Night.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data go tshameka ka gonne e ikgolaganya le ba bangwe ka inthanete ka nako ya nnete, fa o tshameka motshameko o tsamaisa tshedimosetso e ntsi jaaka di tshwantshoz modumo, dikarolo tsa metshameko.

Batho ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gonne ba batla boithabiso, go ikhutsa mo mathateng a letsatsi, le go kopana le ditsala kgotsa bangwe ba inthanete, bosigo bo thusa gore batho ba kgone go tshameka ntle le dikgwetlho tse dintsi, o ka tshameka fa go na le Wi-Fi kgotsa o ka tsenya limit mo go data ya gago.

Metshameko ya internet-e tokafatsa matshelo a rona ka ditsela tse dintsi, e thusa go ithuta bokgoni jo bo farologaneng jaaka go akanya ka bonako, maano a bokgoni, le go tshwaragana le batho ba bangwe mo dikgaisanong, gape a dira gore re kgone go ikhutsa le go fokotsa kgatlhego kgotsa bodutu e re naya boithabiso ka nako e e kgolo le fa go ntse jalo e seng bogologolo ka gonne batho ba pele ba ne ba tshameka metshameko ya setso mo nageng mo masimong le kwa diphaposing tsa sekolo.

Metshameko ya internet-e, e na le dikotsi tse di itseng ke motho a tshwanetseng go di lemoga e ka tlisa go itlhatlhoba, go tshameka ka nako e ntsi, le go latlhegelwa ke nako ya boithabiso, gape batho ba ka bona ditshwantsho tse di sa siamang kgotsa ba gaisana le batho ba ba sa tshwaneng le bone kgotsa ba tsaya matshelo a se maleba mo inthaneteng go boloka botsogo le polokego o tshwanetse go tshegetsa nako ya gago ya go tshameka o dirisa metswedi ya data e bolokegileng, le go latela melao le ditaelo tsa motshameko.